Mhlekazi wam, into yokuqala ekufuneka yenziwe ngurhulumente kufuneka ase amanye amabanga emidlalo ezikolweni. Ndibala ukuthi ke umzekelo, kubekho ibala le-basketball, loo nto leyo izawukwenza into okuba amabala asezikolweni ande. Xa wesandla azawutsho abekwazi ukuba semgangathweni. Kodwa ke kuzawuba semgangathweni njani amabala kwa izikolo zingekho semgangathweni?

Ndingumfundi osuka kwizikolo zasezilalini, apho khona besiqubha emilanjeni kwaye bendizibona ndingumqubhi obalaseleyo onokuthi xa kenofumana ithuba ndingaba yintshatsheli ngenye imini. Ndifikile ke ngoku ndilapha elokishini ndifunda kwesi sikolo salapha, nalapha ayikho indawo apho kuqujwa khona kwesi sikolo ndikuso. Abahlobo bam endihlala nabo bafunda kwezi zikolo zisedolophini apho ekho khona loo mathuba wokuqubha. Apha ekhaya singabantu abangenamali eyoneleyo uba ndingaya ndiyofunda kwezi zikolo. Ibuhlungu ngokwenene intliziyo yam, andazi mandenze njani kodwa ke umzingeli akanashwa.

UMzantsi Afrika okokuqala ngo-nineteen ninety-five emva kwengcindezelo, nako Amabhokobhoko esithatha esenza amanqwanqwa ehlabathi sibuya nendebe, singabantu abamnyama siqala ukufumana ukukhululeka eMzantsi Afrika. Kwakuyimivuyo ke neengcingo neengcobo, kumnandi kuyiloo nto. Kwatsho kwabonakala uba ukukhululeka kwethu kuze nembabalo yezinto ezintle nezininzi ezeza.